Ngokwenene, ukufundisa indlela zokukhangela okanye zokuzingela nokutyala izityalo kungaluncedo kakhulu kubantu basezidophini ngoba abazuxhomekeka kuphela kwinyama ezithengwa ezivenkileni kuphela. Bazawukwazi uhamba bahambe bayozifunela ezabo izinto abanokwazi ukuthi bazitye. Umzekelo, ukuhamba bayozingela, banako ukufumana izilwanyana phaa endle bazizingele, bakhone ukuthi bakwazi ukuthi batye. Kwakhona nokutyala, bakwazi ukutyala izityalo khona ukuze bakwazi ukuthi bafumane imithombo yokutya, bakwazi ukuthi bangaxhomekeki ekuthengeni nasekukhupheni imali. Ngamanye amaxesha bakwazi ukuthi bazithengisele nabo kwa izityalo ezo bazawube bezityalile khona ukuze bafumane inzuzo yako konke oko bazawube bekwenza. Kungekho phofu lahleko kubo koko bezuza.

Ndicinga ukuba inkqubo yangoku yobunini bomhlaba eMzantsi Afrika yinto entle kakhulu ngoba kubuyiselwa umhlaba ebantwini. Kuthiwa wonke umntu ophila eMzantsi Afrika makabe nomhlaba. Kuthiwa abantu ababehluthwe umhlaba ngexesha lengcinezelo bayabuyekezwa ngoku. Umhlaba for wonke umntu sikwazi ukuthi sonke sikwazi ukuthi sifumane umhlaba kunye nabantwana bethu. Yinto entle leyo eyenziwa ngugavamenti.

Ngokwembono yam ndicinga uba ukufunda ngezityalo zasendle ezityawayo kungaba luncedo ebahlalini basezilalini. Ewe, kungaba luncedo ebahlalini basezilalini. Ngoba kwake kwathi kwiminyaka edlulileyo babe babesenza imifino kanti kukho abakukhileyo imifino engatyiwayo. Kukho laa mifino ke, kuba nemifino mos iindidi zemifino kubantu abazaziyo, kukho ootyuthu, iirhawu zonke ezanto zityiwayo zasendle. Ngoku kule igem, abantu baye batya izityalo ezingatyiwayo bengazazi bamkelwa zingqondo abanye bagula bayoqabela ezibhedlele. So, kungaluncedo kubo uba bazazi ezityiwayo, bazazi ezingatyiwayo khona ukuze kuvalelwe into yokubana bangaphinde abantu benze laa nto yayikhe yabehlela yokuba ufumanise into yokubana batya into engatyiwayo, baphela bemkelwa zingqondo okanye baphele bephambana.

Kungenxa yoba kwalapha ekuhlaleni abasaboni bantu abalimayo. Two, ezikolweni noba bayazenziswa ezo zifundo zezolimo abasasiwa phaya ezitiyeni bahambe bayolima khona ukuze babone uba bazoba nomdla uba umntu xa elime ikhaphetshu liyakwazi uphuma, alitye, alithengise okanye. Okwesithathu, nabantu aba bafundisa izifundo ezo, ababonakalisi mdla kwa kwesisifundo kwabona. Loo nto ke ibenze uba abantwana nabo bangabi nawo umdla wokukwazi ukufunda ukufunda ngesisifundo. Kanti ukuba ngaba kwa ababantu basifundisayo bebe banomdla okanye balime nabo, kuthiwe makuyiwe phaa ezitiyeni. Kuhanjwe kuyolinywa kwenziwe isitiya esikolweni, emveni koko abantwana bathengise izinto ezizabe ziphume esitiyeni. Bazithengise bafumane imali bakwazi ukuthi benze izinto ezithileyo ngaloo mali leyo. Umntana ayibone into yobana ukulima oku akuko kudlala ngexesha okanye ayiyonkcithaxesha, kuba khona into oyizuzayo.

Inye nje into esingayidinga, yintsimi, sifumane nee-tractor zokuncedisa ekulimeni. Ngoba ke iintsimi akuselulanga ukuzilima ngezandla. Abantu bakuthi ngoku sebe bayonqena okanye ndizawuthi bafikelwe bubuvila. Abasafuni ukwenza izinto ngendlela ezazisenziwa kudala. Ngoko ke singadinga i-tractor, sidinge imbewu yokulima khona ukuze sikwazi into yobana silime.

Okokuqala, umntu funeka afumane imbewu khona ukuze akwazi ukulima. Okwesibini, ajonge umhlaba wakhe ukuba ulungile na uba ungalinywa iimbotyi. Imbotyi kuthiwa yeyona nto umhlaba kufuneka ujongile uba, lo mhlaba ayingomhlaba ugcwele amanzi na ngoba imbewu ayiwuthandi umhlaba ohlala amanzi ohleli nje umanzi. Ngoko ke funeka aqaphele uba umhlaba wakhe ngumhlaba onjani na. Kwakhona ukuba ngabana umhlaba wakhe ingaba utyebile na, uzawudinga imanyolo ukuthi agalele phaya ukutyebisa umhlaba.

Ndingahamba ndiye kwamanye amafama kuqala ndiyobuza kuwo ukuba wona enza njani na. Ngoba kaloku akekho umntu oyazi kakhulu into edibanisene nobufama ngaphezu kwabantu abayenzayo. Ngoko ke ndingahamba ndiye kulawa mafama, kuqala ndiye kula asakhasayo ndibuye ndiye kula sekukudala beneefama ezinkulu. Khona ukuze ndikwazi ukufumana into yobana, aba basakhasayo bona ziintoni abadibana nazo, imicelimngeni abadibana nayo. Ndiphinde ndiye kwaba baneefama ezinkulu ndifune ukuqonda yintoni imicelimngeni abadibana nayo.

Andiqondi ukuba ngabana ikhona inkxaso kulutsha. Umzekelo, ukhona omnye umntwana obeqala khona esenzela i-farming. Uqale ngeehagu neenkukhwana nje ezimbalwa esenza ngemali yakhe phofu. Ebengekayifumani ke inkxaso kunangoku, ezisebenzela yena ngokunokwakhe ekhupha imali yakhe epokothweni yakhe, encediswa ngumzali wakhe.